Ndingavakalelwa buhlungu kakhulu kaloku ngoba okokuqala loo datha leyo ndiyithenge ngemali endiyisebenzela nzima kakhulu. Loo nto ke ithetha ukuba ukuba iye yasebenziseka ndingekayisebenzisi mna ngokwam yaphelelwa, ndizawube imali yam leyo ndiyisebenzise ndingayivanga kwaye ndiyafana nomntu oyilahlileyo. Ayindincedanga nganto ke loo nto leyo, yiloo nto ke inothi indivise kabuhlungu.

Idatha endiye ndiyisebenzise ngosuku ndiyiqikelela malunga neegigabhayithi ezimbini okanye enye. Loo nto ke yenziwa kukuba ndisebenza kakhulu ngeekhompyutha kwaye kuye kufuneke ukuba ndithumele izinto ezininzi kwaye ndibukele izinto ezininzi ukuze umsebenzi wam akwazi ukuba aphumelele. Loo nto ke iye ifune idatha emalunga neegigabhayithi ezimbini okanye enye ngosuku. Ndiye ke ndifumaneke naphaa kwamakhasi onxibelelwano afana nooFacebook ukuze abantu baqhagamshelane nam.

Ngelishwa, ewe, yayikhe yandehlela loo nto leyo yokuphelelwa yidatha ndingalindelanga. Ndazinceda ke ngokuba ndicele koogxa bam uba bandincede bandifakele enye idatha ngoba ke ndandingasoze ndikwazi ukuba ndiphile ndingenayo idatha kuba ndisebenza ngayo kwaye yiyo endincedayo ukuze ndifumane ingeniso yemali, ndixhaseka ngayo. Umsebenzi wam udinga ndibe nayo idatha leyo. Ndathi ke ndacela koogxa bam uba bandifakele, noko ndancedakala.

Xa ndiqikelela inoba ndiyijonga kanye okanye kabini ngosuku kuba kaloku ndithi ndiyisebenzise kakhulu. Loo nto ke ithi funeke ndisoloko ndiyijongile ukuba ndime ndawoni ukuze ingavele indiphelele esithubeni ndingalindelanga. Ndiyayijonga ke rhoqo, noba kabini okanye kathathu ngosuku ukuze ndiqinisekise ukuba isandanele le ishiyekileyo.

Ngokwamava wam nokwendlela endiyisebenzisa ngayo mna idatha ndicinga ukuba igigabhayithi enye noko ayinawukwanela inyanga epheleleyo kuba kaloku zininzi izinto ezithi zidinge idatha apha kwiselifowuni iselula esiyisebenzisayo. Xa sijonga izinto ezifana nezemfundo, izinto ezifana nokujonga iindaba ezenzekayo jikelele, izinto ezifana nezemidlalo, ndiquka konke esithi sikujonge ntsuku zonke. Ayinawuthi yanele igigabhayithi enye ukuze ithwale umthwalo wazo yonke le nto inyanga yonke.

Ngokoluvo kwam nokokubona kwam noko inethiwekhi ethi ifikeleleke yilaa nethiwekhi ekuthwa nguTelkom. Ndisitsho nje nam ndisebenzisa yona kuba ke noko uthi ukwazi ukufumana idatha noko ekwazi ukuba inyamezele iveki okanye zibe mbini ngemali noko efikelelekayo xa sesiyithelekisa nezinye iinethiwekhi. Yiloo nto ke ndithi utelkom apha kwiinethiwekhi uyafikeleleka. Ndithetha kuba nam ndisebenzisa yena.

Kuba ke mna ndiyisebenzisela izinto ezifana nomsebenzi. Xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha engqondweni ngumsebenzi ngoba idatha mna ndiyisebenzisela izinto ezidibene nomsebenzi.